Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama botlhokatiro ka ditsela tse di latelang go oketsa tsholofelo ya go bona tiro, batho ba ba nang le kitso ya data kana bokgoni di kwa godimo ba kgona go fitlhelela mekgwa ya sešweng le dikabelo tse di botlhokwa mo tirong. E thusa go dira ditshweetso tse di nepagetseng, go tokafatsa bokgoni le go oketsa tlhompo mo tirong.

Ke dirisa data ya Vodacom ke e duela makgolo a mabedi le botlhano ka kgwedi, ga ya lekanyediwa ka lereo la se eng unlimited. E bonolo ebile ga e sokodise, e thusa gore e be ke tsena mo maranyaneng ka metlha.

Ke rekile data ya Vodacom e leng unlimited ka makgolo a mabedi le botlhano, ke e berekisitse kgwedi yotlhe. Fa motho a batla go reka data o tshwanetse gore a lebelele mokgwa wa data gore a ke limited kana unlimited abo a shebelle gore ke bokae ka kgwedi le lebelo la data.

Nka itumedisiwa ke data ya di-gig di le makgolo. Ee, nka e dirisa kgwedi yotlhe ebile nka rata gore e tsene ka letsatsi la bongwe kgwedi le kgwedi.

Thekenoloji ya five G e tla fetola tsela e re dirisang tshedimosetso ya mogala ka tsela e latelang, lebelo le le kwa godimo mme le go dira gore re kgone go download-a, go upload-a le streaming di nne ka potlako. Five G e fokotsa e oketsa lebelo le capacity e fokotsa tsela e re dirisang tshedimosetso le ditšhono tse di botlhokwa.

se o tshwanetseng go se dira tsala, o tshwanetse go reka data o tlhophe gore o batla ya beke, letsatsi kana ya kgwedi. Ga o fetsa go reka o tla be o dirisa USSD code ya network e o tlabeng o e dirisa, ga o fetsa go tsenya data e be o o tlhola gore a e tsenye, ga o fetsa e be o tshuba le data ka mo founung ya gago, e be o ka tsena mo go Goggle o tsenya tse o di batlang a o ka tsenya WhatsApp-o, kana Facebook-u, kana Instagram ebile o kgona le go dira video call-o ka founu ya gago ga o na le data.

Nka dira gore ke reke data e e sa feleng ka pele, ebile nka dira gore ga ke sa dirise founu ke time data ebile ke ntshe dilo tse di dirang gore data e fele ka bonako.

Ke reka data ke rata mokgwa wa go reka data ka gore go botlhofo thata le go e tsenya, ebile re ka boloka madi ka gore ga o reka data o tlabe o itse gore o reka ya bokae, o dirisa ya bokae, ebile e go fitlhelelisa leng.

Ne ke tlhalosetsa tsala ya ka gore a tsene mo founung ya gagwe a ye kwa di-setting tsa founu ya gagwe, a tshube letshwao la Wi-Fi le nna ke tsene mo founung ya ka ke tshube letshwao la hotspot, ebe ke mo tlhalosetsa password le leina la founu e ke tlabeng ke e dirisa, a di tsenye mo founung ya gagwe ga e se e kgona go connect ebe a kgona, o tlabe a kgona go romelela email ya gagwe kwa tlabeng a batla go e romela ko teng.